Ke apara diaparo tse di tlhophilweng sentle, tse di na leng mokgwa wa sejanala, dingwaga di feta ke simolola go tlhopha tsela diaparo tse di bonolo tse di itekanetseng.

Ee, moaparo wa setso o ka aparwa ko meletlong jaaka di-conference go bontsha bošwa jwa setso le boikokobetso.

Ke rata moaparo wa setso wa basadi wa leteisi ka gonne o na le mebala e ntle e tlisang boswa le bokgoni jwa setso, o bontsha botaki le bošwa jwa setso ka botlalo.

Ee, diaparo tse dikhutshwane tsa setso di ka rotloetsa banana go apara ka tsela e e siameng, setso go botlhokwa go tlotla setso le bontle ba sone.

Fashion le dilwana tsa bokgabiso di supa setso sa motho ka mebala mokgwa wa moaparo le ditshwantsho tse di amang dingwao le ditumelo.

Mo ditsong tse di ntsi mosadi yo o nyetsweng o apara moaparo o jaaka leteisi kgotsa ditukwana go bontsha gore o le mo ntlong ya lenyalo go jalo go supa tlotlo le boikarabelo.

Diaparo tsa Setswana gantsi di dirwa ka letshega la seshweshwe tse di tlwaelegileng ke leteisi, motsholwane, tshega le khiba.

Setso se ama diaparo tsa basadi ka go supa boitsholo, maemo a lenyalo le tlotlo, diaparo di bontsha bosadi le kitso ya ngwao.

Ee, diaparo tsa setso di akantsha mmogo le di-fashion-e tsa gompieno ka go kopangwa ka bo , di ka bontsha ngwao le o motona ka nako e e le nngwe.

Ditso di ama moaparo wa basadi, diaparo tsa setso di boloka ngwaoboswa.

Ee, fashion-e ya gompieno e rotloetsa teka-tekano magareng ga banna le basadi ka go letla motho go apara sengwe le sengwe se a se ratang.

Ditiragalo tsa hisetori le diphetogo tsa loago di fetola diaparo tsa basadi go ya ka maemo a nako.

Batlhami ba fashion-e ba kopanya diaparo tsa setso le tsa segompieno go bontsha tlotlo le go boloka ngwao.

Diaparo tsa setso tse di fetotsweng di kopanya mebala le meralo ya segompieno go tshwanelwa ke babogedi ba gompieno.

Diaparo tsa basadi di bontsha ditekanyetso tsa setšhaba le maemo a bone mo setšhabeng.

Fashion-e e rotloetsa leago, e tshegetsa basadi le ba kgapetsweng.

Dikgotlhang di simolola fa batho ba sa dumelane ka setso le fashion-e.

Nka dira diaparo tsa setso tse di , tse di kgatlhisang, tse di kgonang go aparwa ko meletlong.

Kwa manyalong batho ba apara diaparo tsa setso go supa tlotlo le botshelo jwa setso.

Mo meletlong moaparo wa setso o bontsha tlotlo le ditumelo tsa setšhaba.

Diaparo tsa setso di bontsha hisitori le bošwa jwa setso ka go tsweletsa mekgwa, ditekanyo le mekgwa ya bogologolo mo basading le mo setšhabeng.